Ke ha ke shebe di-channel-e tse ngata hakalo, ebile nna ke motho wa ho sheba di ntho tse leng hore dia etsahala bophelong. Ke sheba dilo tse leng hore ra di bona ke tseo dia etsahala. Ke rata ditjhanele tse hlahisang dintho tse leng hore di re bontsha dintho tse etsahalang lefatshe ka bophara. Di-channel-e tse hlahisang di-movie ha se di-channel-e tse leng hore ke ka rata ho di sheba, empa le tsona tseo tse leng hore di hlahisa dintho tsa bophelo ke tse kgethehileng. Ha se hore ke di-channel tse leng hore dia bapala, tse ding di kgethehile hona di-channel-eng tseo tse leng hore ke di sheba. Empa nna haholoholo ke rata di channel tse leng hore di hlahisa dintho tsa bophelo.

Batho ba bangata ba hloka kapa ba sokola ha ho fihlella ditaba tsa motlakase. Hobane motlakase ha o tsamaya o tsamaya le network kampo ha o maemo a lehodimo a mpefetse ba sokola hobane rona di Wi-Fi tsa rona di tsamaya hodimo ha se di Wi-Fi tsa ka tlase. Ka hoo mo lekeisheneng re sokola haholo-holo ha o fihla ditabeng tsa hore re be le network-e ebile re fihlele re le online, hore re be online re tlameha ho ba le ntho e bitsiwang ka UPS. Eo ya thusa haholo-holo. Re kgona hore la ho ho mpefetse ka ntle kapo ho se na motlakase. Rea tseba hore re na le Wi-Fi e sebetsang.

Ke ema mona pela bana ba sekolo le pela moruta mosuwehlooho le pela matitjhere. Ke re ke tlo le jwetsa hore le tlile ka pono e kgolo e ka re thusang haholoholo ka taba ya hore motlakase wa re sokodisa ebile ha re kgone le hore re sebedise Wi-Fi. Ke tlile ka mohopolo wa hore jwalo ka ha motlakase o tsamaya re batle re reke re kopantse, re le sekolo, re etse fundraising ya sekolo. Re kopanye dihlooho hore re ka rekisa eng re etse hore re reke invetor e leng hore e tlo kgona hore e e re thuse ha motlakase o seo. Ka hoo ke kea ema pela lona, ke re ke kopa re etse fundraising, re kgone hore re kopantse, re bokahanye tjhelete, re e kopantse, re tsamaye re lo bua le batho ba tsona dintho tsena mohlomong ba tla re rekisetsa le ka theko e tlase hobane re bana ba sekolo.

Marangrang a marangrang ke sehlopha se pharaletseng sa technology ya marang rang. Eo hangata e sebediswang ho marangrang a se nang mohala. Ka hoo e sebediswa e sebediswa dinthong tse ngata. Ebile batho ba kgotsa hore ba sebedise yona haholo ho feta dintho tsena. Marangrang a mangata hobane ho tloha batho ba sebedisa di mehala ya thekeng hore ba kgone hore ba be le ba kgone hore ba connect ho Wi-Fi. Ka hoo re ba sebedisa o na morangrang oo o se nang mohala.

Ke na le Wi-Fi ha e tima, kea tseba hore ke tlameha ka ba le ntho e leng hore e tlo nthusa hore ke kgutlise. Ka hoo Wi-Fi ya ka ha e ka tima kea tseba hore ha ke sokola haholo hakalo hobane ke na le UPS, UPS ke yona e tla nthusang hore e kgutlise Wi-Fi ya ka hore e kgone hore e sebetse haebaneng motlakase o tsamaile. Kampo batho ba Wi-Fi nakong nakong e ngata bana le hore ba lokise ho na le motho ba lokisetsang Wi-Fi. E be le hore ya tsamaya mona lekeisheneng. Batho kaofela ha bana Wi-Fi empa wa tseba hore ha o na le bothata bo bo jwalo, o tla isebedisetsa UPS ya hao.

Jwalo ka ha ke dutse nako e telele ke se na data, ke e rekile ntho ya pele ke tlo qalang, ke etsa ke hore ke tlo bala melaetsa ya ka e ka email-ing tsa ka. Mo ba nromellang melaetsa ya dikopo tsa ka tsa mesebetsi. Ke ne ke tsamaisitse dikopo tsa mesebetsi jwale ha ba dumele hore re re tsamaise kopo ya mosebetsi ka letsoho. Ba re re re ba romelle tsona ka email. Jwale ha ke tlo fumana data nthwa pele ke tlo etsang ke hore ke shebe di email tsa ka hore ke kgone ho bona hore ke fumane mosebetsi kapa ha ka o fumana.

Nkgono ditaba tse o di batlang ka hobane ha o sa bona hantle, di teng mohaleng wa hao o ka kena internet-eng ke tla o batlela tsona ditaba tseo o di batlang. Ba tla ho balla tsona ka mokgo o batlang ho di utlwa ka teng. Ke hore feela wena o ka se ke wa di bala, di tlo balwa ke motho o mong. Ha o batla ho di pheta o ka nne wa di pheta wa mo mamela hangata-ngata. O tla o o tla o hlalosetsa ditaba tseo tse o di batlang ka botlalo.

Ho na le batho ba bangata ba sebetsang, ba sebedisang internet ka ditsela tse fapaneng, ebile ba qetella ba fumana le dintlha tse leng hore ha ba tshwanna hore ba di fumane. Ka ba di fumana ka tsela e seng molaong, ebile ba qetella ba ba le di ntho tse ngata tse leng hore dia hlahella mehaleng ya bona. Hobane ba kene di di side-eng tse leng hore ha se tsona ebile ke ke ke ke ke tse seng molaong. Di ya ba patedisa hore ba shebelle ho ntho e ba batlang ho e sheba nakong e ngata tla fumana ba re ho wena o tla patala o tla sheba kgwedi e e le ngwe o sa lefe. Kgwedi e latelang be e be ba qala ba ho hulela tla ke re airtime ya hao. Ha o qala ho kenya airtime, ba e hula ho bontsha hore wa patala.